Ngokombono wami, inani elifanele lomakoti kufanele liqondise imikhuba yamasiko nemikhuba yendabuko, futhi licabangele nesimo somnotho somkhaya womkhwenyana. Kufanele kube uphawu lwenhlonipho nokwazisa kunokuba kubhekwe njengokuthengiselana. Okubaluleke kakhulu, kufanele kuvunyelwane ngazo zombili amakhaya ngaphandle kokucindezelwana.

Imfashini yamazwe omhlaba nakanjani ithonya indlela esigcoka ngayo eNingizimu Afrika. Imithombo yezokuxhumana nokuxhumana emhlabeni wonke kusenza sizwe izitayela zamuva esivame ukuzifaka ekhabethe lethu.

Ungangibuza imibuzo engaphenduliwe enjengokuthi, vula indletshana, iyini incazelo yeholide lakho? Vala indletshana, noma vula indletshana, uvame ukuwugubha kanjani? Vala indletshana. Ngingathanda nokufunda ngamasiko, amasiko nemikhuba ehlobene namaholidi abo. Ngifisa ukwazi ngomlando nangesimo esingokwesiko lwaso ngomkhosi ngamunye, nokuthi uhlanganisa abantu kanjani.

Emasikweni amaningi ase-Afrika, okhokho banendima ebalulekile emikhosini, futhi bahlonishwa ngokujulile. Kukholakala ukuthi bayaqhubeka bedlala indima ebalulekile ekuphileni kwenzalo yabo, benikeza isiqondiso nesivikelo. Phakathi nemikhosi, okhokho bahlonishwa ngeminikelo, imithandazo nemikhuba befuna izibusiso zabo futhi becela ukuba babe khona.

Ngicabanga ukuthi ukwanda kokudla okusheshayo nokudla okulula kuye kwaba nethonya elibi emikhubeni yokudla yendabuko emphakathini wakithi. Abantu abaningi ikakhulukazi izizukulwane ezisha, bakhetha ukudla okusheshayo nokulula kunokudla kwendabuko okuvame ukuba nempilo nokunomsoco.

Intengo yomakoti noma ilobola iy'nkokhelo yendabuko evela emndenini womkhwenyana iya emndenini womakoti, ebonisa inhlonipho nokuzibophezela. Ngokuvamile kuxoxiswana ngakho, futhi kukhokhwe ngezikathi ezithile okufanekisela ikhono lomkhwenyana lokunakekela umkakhe wesikhathi esizayo.

Ukutholakala kwezelimi kubalulekile emphakathini onamasiko amaningi, njengoba kukhuthaza ukubandakanya kanye nokuhlanganiswa. Ukuze kunqotshwe izithiyo zolimi, abantu ngabanye nezinhlangano banganikeza izinsizakalo zokuhumusha, banikele ngezifundo zolimi, futhi basebenzise ubuchwepheshe bezilimi eziningi.

Izingoma zendabuko ezivela emasikweni ahlukahlukene zinokufana ekubonakalisweni kwemizwa yazo ekulandeliseni izindaba nasebudlelwaneni bomphakathi. Nokho ziyahlukahluka emculweni, emagcekeni, emagcekeni ezinsimbi zomculo, nasemagcekeni okubonisa izici zamasiko, umlando nezindinganiso ezihlukile.

Yebo, izizukulwane ezincane ziye zayeka izindlela nezithako zokupheka zesiZulu zendabuko, zakhetha izinhlobo zanamuhla nezaseNtshonalanga. Lokhu kungenxa yokwanda kwamadolobha, ukushintshaniswa kwamasiko, nethonya lezinkundla zokuxhumana, kanye nokudla okwenziwe emhlabeni wonke.

Emphakathini wakithi, umdanso wendabuko ufaka isandla ekwakheni ubuntu nomphakathi ngokulondoloza amagugu, amasiko, nokukhuthaza ubunye. Ixhumanisa abantu nezimpande zabo, ikhuthaza ukuziqhenya ngokubambisana, futhi iqinisa izibopho zomphakathi.

Amaholide enkolo athuthukisa ukuzwana emphakathini ngokukhuthaza isibopho somphakathi nokuhloniphana. Zisekela amagugu amasiko ngokulondoloza amasiko futhi ziwadlulisele ezizukulwananeni ezizwayo. Ngaphezu kwalokho zisiza umuntu ukuba akhule ngokomoya ngokuzindla, ukuthandaza nezenzo zenkonzo.

Uma ngangiphiwa isidlo senyama ephekiwe engingayithandi, nganginqaba ngenhlonipho futhi ngibonge ngesipho. Ngingase ngithi into enjengokuthi, vula ibhrakhedi, ngiyabonga kakhulu ngokunginikeza lesi sidlo, kodwa angisithandi ngokukhethekile lesi sidlo senyama. Ngingathola okunye yini noma ngingakudlulisi lokhu, vala ibhrakhedi.